Esona sityalo ndingasityala ingasisipinatshi kuba isisityalo esingadingi ukukhathalelwa .

Ndiyazingca futhi ndiyakuxhasa, mtshana wam, ngesisakhono sakho osithathileyo.

Mntakwethu, ukufuya iinkomo zenyama ndibona kungumcelimngeni, ingakumbi kufuneka zisoloko zisegazini. Kufuneka zinokutya okwaneleyo, zingalambi. Nasebusika, zisoloko nje zisemandleni.

Ukutya okukhuselekileyo ndiyakuthemba hlobo loba luvavanyiwe, kwaqinisekiswa ukuba lululungele uluntu.

Ndifuna ukuthi abasemagunyeni bayasilela ukubaxhasa abafuyi kuba kumaxesha amanintsi imfuyo yabo iyabiwa, ingafumaneki, ibe ngumphelo oko umntu ebelahlekelwe yimfuyo yakhe. Kuphinde ebusika imfuyo iyanxunguphala, ingca yomile, amaqhwa ayayixhaphaza imfuyo. Idibane nokutsha kwamfuyo leyo.

Umdiliya uyayidinga imvula eninzi ukuze ichume, yande, kukwazeke ukuba kufumaneke iwayini.

Ndiyawuthanda ke lo mbuzo. Endikucingayo ngamandla. Zicinga ukuxhatshazwa ngabantu bezileqa, bezindlandlathekisa, bezigibisela ngeentonga, bezitywatyusha nangezabhokhwe. Zonwabile ke ngoku, zisemadlelweni ke ngoku, ziyaxelelana impatho eziyifumanayo kubantu jikelele, nakumakhaya ngamakhaya. Ziphinde zihlukumezeke kuba kwabantu abo bayazixhela, bayazibulala, zohlukanisa neentsapho zabo. Kwanoxhaphazeko koba zithi zineentsana zazo, amathole ke ukutsho, zivinjwe iintsana zazo ubisi lwazo, lutyiwe kwangabantu abo. Andiyithethi ke eyento yokokuba zihlukunyezwe ukuba zithunyelwe, zileqiswe ngezinja.

Ndicinga ayanelanga imatshini esinayo eMzantsi Afrika. Ukuba besinayo ngekuba mininzi le matshini. Kumaphondo apho kufuywe khona, imisebenzi ngeba ayinqongophelanga, abantu bagcwale kwiidolophu ezinkulu.

Ndinomnqweno woba ndingafumana nje umhlaba nje, isithabathaba somhlaba apho ndingathi ndilime khona amaqunube zonke iintlobo ezinothi zifumaneke ndizilime. Ndibe nengeniso endinothi ndiyifumane, ndondle usapho lwam.

Woh, uyabona leyo yokuvuna ithanda uba nzinyana uba kukhona izinto ezihlabayo, imihlabangula omile, usikwe nangamakhazi ombona. Isikhumba siyahlukumezeka. Kuphinde kube khona namaqhwa, imimoya le itswebayo. Ithande uba, ithande uba nzinyana noko yona.

Ndithanda ukuba mathidala ekufuyeni iihagu, ingakumbi xa kufuneka icociwe, kucocwe nehoko leyo yayo. Sikhula kusithiwa kaloku, ihagu lihlobo lwesilwanyana esikholwa kuhlala ebumgxobhozweni, esonwabayo xa sisemgxobhozweni. Ngoku ingaba ke ngoku sizokhululeka okanye sonwabe xa siklini, siphinde sihlale endaweni ecocekileyo?

Esona sityalo ndinomdla ngaso kakhulu lizambane. Izambane uyalifaka. Because ulifaka emhlabeni liphelele, uyakwazi ukulisika libe ziipisi. Kungenjalo uthathe amaxolo lawo xa sekubonakala into yokuba liyantshula, uyakwazi ukufaka loo maxolo. Loo maxolo lawo azawukuzalela amazambane amaninzi. Uzawukusipha umhlaba isityalo ngasinye, umane uzihlakulela, umane uzipha nomgquba kwalapha ekuhlakuleleni kwakho. Ziyatsho ke ngoku zityebe ke ngoku izityalo zakho, uzibone emva kweenyanga ezintathu izityalo zakho. Ufumane amazambane wakho amanintsi.

Uyayazi into yokokuba singanengeniso noko ethe ukuncumisa xa sinothi ke sikhe sizame sityale ujongilanga. Yeyi, ingantle ke noko ingeniso esinothi siyifumane kuba kaloku ujongilanga lona angasinceda apha kubalimi bethu abakufutshane bondle iinkukhu zabo. Sikwazi nokuyithengisa ioyile lena, le sipheka ngayo ekwafumaneka apha kujongilanga. Makhe siyilinge.

Ezona mveliso endizithandayo ngazo, ujongilanga lona uba ngumthunzi phaa kwiinkukhu, and iinkukhu xa zithe zatya ujongilanga, imbewu lena kajongilanga ziyanda, ufumana ukuba ziyanda. Ngaphezu koko ke ngoku, uyakwazi ukuba ujongilanga lo ufumane ioyile. Oyile leyo leyo sithi sipheke ngayo. Abantu bonke bayazuza ke kule oyile kuba ayinguye wonke umntu ofuye iinkukhu.

Ndikholelwa ekubeni umfundi oma eyunivesithi usenamava aphangaleleyo ngokwasezincwadini, so ufuna ukuphuhlisa ke ngoku ulwazi lakhe gabalala, ukutsho oko i-practical ngolwasemzini. So, usenomdla, ufuna nokuphuhlisa isakhono sakhe ngakumbi.

Le imeko ithande ukuba nobuzaza kumacala omabini. Amafama kuyanyanzeleka ke ngoku wona azibandakanye kwixesha esikulo, ixesha eligcwele ubuxhakaxhaka nobuchwepheshe, ukutsho oko iteknoloji nobugcisa. Kwaye kubuhlungu ke ngoku ukubukela abantu ababexhomekeke kumsebenzi, umsebenzi wabo osapotwa ngumashini nje omnye, bona bebesebenza beliqela.

Ithanda ukuba nobuzaza obukhulu indima yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika. Ndikholelwa ekubeni, ukuba ngaba kukho amakhaya okanye iifemeli ezithile ezasuswa ngendlela engeyiyo emhlabeni wazo mazibuyekezwe ukuze omnye nomnye afumane umhlaba ngokwelungelo lwakhe.